I-UIF Unemployment Insurance Fund, yimali etsalwa ngurhulumente for ukuncedana nawe xa uphelelwe ngumsebenzi. Loo mali ke leyo ke baye bayitsale ngoku usaphangelayo. Uye uthi ka kuphele umsebenzi uhambe uyoyikleyima back. Babuye bakubhatale ukuncedisana nawe ngelixa ungekabi namsebenzi, uzokwazi ukufumana omnye.

Endiye ndithande ukuziqonda ngomboleki ngaphambi kokuba uvume ukumboleka ukuba ndiqale ndijonge into yoba ingaba uzawukwazi ukuyibuyisa le mali, njengokuba ndithathe iinkcukacha ezinjengento yokuba urhola malini ngenyanga. Kwaye ekhaya, kuba umntu maxesha onke kufuneka ekwazile ukuphila kwaye ukuze aphile kufuneka senze, siqinisekise into yoba ii-basic needs zakhe zidibene, kwaye ushiyekelwe yimalini phambi kokuba ezenzile zonke ii-basic needs zakhe.

I-life insurance yinto ebalulekileyo kakhulu nanjekokuba sikwazi sonke uba apha emhlabeni asihlelanga xesha lide. Ngoku ke into ebalulekileyo yinto yokuba siqinisekise uba xa sesihambile kulo mhlaba abo sibashiyayo sawube sibashiya nento ezobangela uba bakwazi ukusingcwaba, nathi basihambise ngendlela entle kwaye nabo bashiyeke bephila kakuhle.

Ndiye ndikhawuleze ndiyibone kwaye akukho sidingo sokuba ndiyofola iilayini ezinde kwiindawo zobhanka, kuba ndivuka ndiye kwiindawo ezithengisa ukutya ndiyokhupha imali yam khona nje lula kwaye ndisole ndithenga nokutya.

Ndingakhetha indawo yokuhlala apho ndiyawuze ndakhe khona amagumbi noba mane kuhlale abantu khona ze mane bekhupha imali yerenti kum qho ngenyanga. Nto leyo eyawundiphathela imali eninzi qho ngenyanga.

Imali yetyala ayifuni ukusetyenziswa yonke. Funeka umntu asebenzise at least seventy five percent or sixty to seventy percent yetyala lakhe alinikwa yikhampani. Nto leyo iyawuhlala isenza uba i-credit score yakhe ihlale intle kakhulu.

I-inshorensi yokwexeshana inceda kakhulu, ngakumbi xa ufake izinto ezikhawuleza zilahleke. Nditsho iimfonomfono, oomabonakude, kunye nezinye izinto zendlu.

Kukuqinisekisa uba zikhona izinto ozixhamla ngoku, ukuqinisekisa into yokuba ixabiso alikho phezulu namaxabiso aphantsi, ukwenzela uba uzawuhlala uyibhatele rhoqo.

Kwi-inshorensi yexeshana sigubungela izinto ezifana noomabonakude, iimfonomfono, isithuthi sakho samafutha kunye nezinye izinto zendlu.